Ee, go na le morogo mongwe yo o sa itsegeng thata yo o bidiwang thepe. Thepe e nonofile thata ka vitamin C le calcium.

Mofuta oo wa maungo ke maungo a e leng gore a tsaya nako e telele go gola ebile a tlhoka go nosediwa kgapetsa-kgapetsa.

Go na le sata ya ditamati, o e jalwa mo mmung mme morago go tlhoge sejalo, mme morago ga sejalo ditamati di tlile go tlhoga mo sejalong seo.

Peo ya rooibos e jalwa ka selemo mme go roba e robiwa go dirisiwa letsogo kana sekere fa mela yone go dirisiwa matšhini.

Rooibos-e e fa maatla ebile e oketsa madi, e thusa thata ka koketsego ya madi mo mmeleng wa motho.

Nngwe ya dikgwetlho ke bosa jo bo sa tlhagafalang, rooibos e tlhoka maemo a a rileng a pula le mogote mme tharabololo ke go dirisa dipono tse di fokotsang metsi.

Dingwe tsa dikgwetlho di akaretsa le malwetse a a tlhaselang ditlhare mme e nngwe gape ke ditshenyegelo tse di kwa godimo le tlhokego ya mmaraka.

Ditsela tse dišwa di akaretsa go dira matute a maungo, go tshasa le go phuthela ka tsela e ntšha.

Maungo a a jalwang thata mo lefatsheng ke dinamune, ditapole, dipanana le diterebe ga nke go feta ngwaga re ise re di bone.

Merogo e metala di digwete le ditamati ke dilo tse gantsi di jalwang ebile di bonolo go di jala.

Dithoro le mabele di na le fibre e e thusang mo go tsamaiseng dijo mo maleng gape di thusa mo go lwantsheng malwetse a le ruri a a jaaka bolwetse jwa sukiri le kgatelelo ya madi a kwa godimo.

Wine farming ke temo ya ditlhare tsa morara kgotsa diterebe tse di jalwang ka maikaelelo a go dira beine.

Go tlhokega lefelo le le siameng, mobu o o siameng, dipeo kgotsa dijalo tse di siameng, didiriswa tsa temo le metsi.

Go lemiwa ga rooibos-e go sireletsa lefatshe le go tsweletsa bophelo jwa diphologolo le dimela tse di tlhaga ebile e letla dimela le diphologolo tsa tlhago go tswelela di nna teng.

Ke itse raese, mabele le korong. Dijo tseno di botlhokwa thata ka gonne ke motswedi o mogolo wa maatla ke dijo tse di fitlhelwang ke mongwe le mongwe gape di na le dikotla tse di thusang ka botsogo.

Sa ntlha, o tlhoka go itse nako ya go jala, mofuta wa mobu o o maleba le go nna le lenaneo la mmaraka kgotsa tiro ya go e dirisa e re ka e sa tlhoke tlhokomelo e ntsi jalo-jalo.

Rooibos-e e tlhaga mo Aforika Borwa, ga e na caffeine-e, e fokotsa kgatelelo ya madi.

Rooibos-e ga e se tee fela, e diriswa mo dinong tsa botsogo tsa diphatswana le tsa dijo gape e dirisiwa mo ditlolong tsa mmele go maatlafatsa matlalo a rona.

Gompieno merogo e a omisiwa go diriwa eo e kgona go tswakwanngwa mo dijong jaaka dinkgwe kana borotho di-soup-o le dijo tsa bana.

Khabetšhe, digwete le lebaka ke gore ke dijo tse ke di ratang thata ebile di na le dikotla tse di thusang ka botsogo.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo le kgwebo ka tsela e e siameng tota ka lebaka la gore ga jaana go na le di-drone-u, dipeipi tse di nosetsang dijalo le fa motho a seo, seo ke matswela a a molemo tota.

Ka dinako tse dingwe o ka fitlhela go le mogote o o feteletseng o o ka dirang gore dijalo di swabe ka jalo go botlhokwa gore ka molemirui a dula a ntse a le malala a laotswe go nne le metsi a ka nosetsang dijalo le tsone di nnete tseo di ka khurumetsa dijalo gore di seka tsa fitlhelelwa ke letsatsi thata.

Maungo a na le dikotla tse di farologaneng tseo di re thusang ka botsogo jwa rona ga mmogo le phepa mme di ka tsenngwa mo dijong ka tsela ya go dira di-salad-te.

Aforika Borwa ke nngwe ya dinaga tseo di fepang dinaga tse dingwe ka maungo ka jalo Aforika Borwa e ungwelwa fela thata a ebile e tlhodile le ditiro gore batho ba ba senang ditiro ba kgone go bona ditiro, ka jalo ikonomi ya naga ya tsholetsega.

Merogo e na le seabe se segolo tota mo boitekanelong jwa rona, ke tsaya gore dijo ka bontsi di na le merogo.

Merogo ke dijo tse di jalwang kana di tswa mmung, di sologela botsogo jwa rona melemo ka lebaka la gore di re fa maatla, di nonotsha botsogo jwa rona ebile gape di laola kgatelelo ya madi.

Rooibos ke teye e e sa tlhokeng mašwi le sukiri e ntsi ebile e na le melemo mo e mentsi mo mebeleng ya rona, nngwe ya melemo eo ka go thusa ka kgatelelo ya madi le go fa maatla.

Rooibos ke sejalo se se imedisang ka bo sone se e leng gore ga se tlhoke le tlhokomelo e ntsi-ntsi, ka jalo molemirui a ka se nne le tiro e ntsi fa a jetse rooibos.

Ke ithutile gore rooibos o e roba ka letsogo mme dithupana tsa tsone go dirisa sekere go di roba.

Ke rata khabetšhe fela thata, lebaka ke gore fa mala a me a sotlegile kana ke pipitletswe e thusa go a repisa.

Rooibos e tlhaga fela mo Aforika Borwa, ga e na ka ebile e na le tatso e monate e e botse.

Dijalo tsa morara di tsweleditse ikonomi ya naga fela thata ka gonne ga go dirwa morara go tshwanetse ga jalwa diterebe mme morago tsone diterebe tseo di fetolelwe le go nna beine, ka jalo go le gantsi go na le batho ba e leng gore ba reka diterebe fela jalo ba bangwe ba reka le yone beine, ka jalo go ungwelwa gabedi.